Banka e lebelela gore madi a tsenang ka kgwedi ke bokae, ba bone ba lebelele le gore go goga eng go tswa mo mading ao le go bona gore tiriso ya madi a gago o a dirisa jang le gore morago o salelwa ke bokae ga go tsweng foo ke mo ba tlabeng ba sheba gore a ke ka o tshwanetswe ke karata kgotsa nnyaa.

Fa o dira sekoloto o tshwanetse o itse gore o tlhoka bokae le gore madi ao wa go a berekisa mo go eng, ka gore o kgona go dira sekoloto mo dilong tse di farologaneng, o kgona go dira sekoloto sa tsa thuto, o kgona go dira sekoloto sa ntloz o kgona go dira sekoloto sa tšhelete, o kgona go dira sekoloto sa dilo tse dintsi-ntsi mme ka moo go nale mefuta e farologaneng ya dikarata. Dikarata go na le karata ya savings card-e go na le karata ya debit card-e, go na le karata ya credit card.

Ga o sa patele sentle go ya ka tshwanelo le ditumelano mo dingwageng tse di fetileng ga nne o dirile sekoloto, seo se tlile go dira gore o nne le menyetla e mennyane gore o ka bona karata ya sekoloto mme fela ga o ne o patela sentle sengwe le sengwe se tsamaya ka mo o nonneng le dumalane ka teng seo se ira ditšhono tse dintsi tsa gore o kgone go kry-a karata ya sekoloto. Ga o batla gore dilo tsa gago di tsamaye sentle mo go tsaya go kadima tšhelete o tshwanetse gore o dule o sala melao, o dira ditumelano tsotlhe di tsamaye ka moo le dumalaneng ka teng.

Diphoso tse o tshwanetseng o di tile ke go adima tšhelete e o sa e tlhokeng, ke go bua maaka ka tsa ditšhelete tsa gago le go tlhatlhaganya dikoloto o tsena mo dikolotong tse dintsi-ntsi mme go tlhotlhomisa gore kopo ya gago e tsamaye sentle, bua nnete e nne gore ga o dirile sekoloto o se patela ka nako le ka ditumelano le matsatsi a a fitileng ga o ne o dira sa dikoloto, dilo tsa gago tsotlhe o di patetse ka tshwanelo.

Go botlhokwa thata go itse melao le melawana ya go dira kopo ya karata ya sekoloto, o tshwanetse o itse gore o tlile go patela dingwaga di le dikae le morokotso o o banka e tlileng go kry-a, o tshwanetse gape o itse gore go tla diragalang ga o retelelwa go patela sekoloto se o se kopileng, ka moo go botlhokwa ka thata go itse melao le melawana pele o tsena mo go direng kopo ya karata ya sekoloto.

Go botlhokwa thata go nna le kitso ya tsa madi le go ithuta ka go dirisa madi le go thusa batho gore ba seke ba wela mo sa go dira dikopo tsa ditšhelete, ba itse gore ba tlile go retelelwa ke go patela ka moo thuto ya tsa ditšhelete e botlhokwa.

Dilo tse banka e di tseyang tsia fa e dumela go ka dira sekoloto or-re go ka bula sekoloto e batla lekwalo itshupo la gago, lekwalo la go bontsha gore o a bereka o amogela bokae pay slip le seteitemente sa ko bankeng go bontsha gore madi a tsenang ke bokae le gore go tswa bokae, ba batla seteitemente sa dikgwedi dile tharo mme morago ga moo ba lebelela gore tiro e o e dirang a ke tiro ya leruri kgotsa ke tiro ya nakwana. Ga go tla mo morokotsong, morokotso one ba o tlhakanya go ya ka seelo sa sekoloto se ba tlileng go go neela sone.

Overdraft facility e ka go thusa ga o tlhagelela ga o batla selo sa botlhokwa mme borai wa teng ke gore o ka feleletsa o dirisa madi for dilo tse o neng o sa di plan-ela.

Dituelo tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dira madi a a fetang ao a adimilweng mo account-ong ke go patela ka online, ke di debit orders ka go goga madi a a fetang a o nang le one mo bankeng mme gore o di tile o ka di tila ka go tsaya dilo tse o di tlhokang le go tlogela madi a a lekaneng mo akhaontong ya gago gore dilo ga di tla go a goga di goge madi a o nang le one.